Ngibekele mphathi wamatekisi, bengifuna ukwazi ukuthi ngabe amatekisi athatha isikhathi esingakanani. Ukuthi asuke erenki eze ngapha emphakathini wakangakithi. Ngoba sengime emgwaqeni ngesikhathi esingaphezu kwehora kungaveli tekisi. Okuyisikhathi eside sengize ngashaywa nesikhathi salapha ekumele ngiye khona ngenxa yokulinda isikhathi eside samatekisi. Ngiyacela ukwazi lokhu ngoba lokhu kudala ingcindezi enkulu siwumphakathi ukuthi ufike ukale isikhathi esithile ukuthi uzolinda itekisi, uzitshele ukuthi uzofika ngalesi skhathi okufanele ufike ngaso kodwa ugcine usushaywa yiskhathi kungasenzeki ngaleyo ndlela. Bengicela ukubuza mphathi ungisize impela ukuthi ungazise ukuthi ngabe kwenzakalani ngamatekisi. Ngoba sengizithola ngibambezelekile ngishaywa nayi isikhathi.

Uma amabhasi endaweni yangakithi angathembeka afike ngesikhathi, lokho kungenza impilo yami ibe lula. Ngoba ngingafika ngesikhathi umphathi wami asibekile emsebenzini. Futhi lokho kungenza umsebenzi wami ungabi nazo izinkinga ukuthi xabana nomphathi wami. Ngokungafiki ngesikhathi lokho kungangenza ngibe umuntu owenza kahle emsebenzini.

Lesi sigameko singenzela umuzwa wokudumala ngoba lamaphotholi azokwenza izingozi eziningi. Futhi kuzolimala izimoto eziningi okuyinto ebuhlungu. Ngoba kubiza kakhulu ukulungisa imoto.

Okokuqala, ngingaphuthumela phandle ngibheke isimo somuntu oshaywe iyimoto. Ukuthi ngabe isimo sakhe sidinga usizo lokwelapha emva kwalokho. Ma ngabe kudingeka amaphoyisa ngizame ukucela usizo kwabamthetho. Ukuze umuntu olimele akwazi ukusizakala.

Ukukhuphuka kwa-petrol kwenza ngisihoxise isinqumo sami sokuthenga imoto ngoba okunyuka kuka-petrol kudingeka imali eningi. Kusho ukuthi kumele ube nemali eningi ngoba imoto inezidingo eziningi. Ukukhokhelwa kwayo njalo ngenyanga, imishwalense ekhokhelwayo njalo ngenyanga. Lokho okudinga imali eningi. Kungaba inselelo enkulu empilweni yami.